Tjhe, ha ke tsebe ka botlalo. Empa ke tseba ho nkuwa mabele a silwa lejwaneng. E be phoofo eo e qetang ho fumana, e kenywa ka hara poto e kenywa e bediswa ka hara metsi. E be ho etswa motoho ha o le jwalo.

Dikolo tsa lebollo di teng hore di tle di rute bashanyana moetlo wa bona le hore malapa a hlokomelwa jwang. Dikolo tsena di molaong, empa tse ding ha di molaong hobane batho ba di busang kapa batho ba di laolang ha ba na mangolo a ba dumellang hore ba ka ba le dikolo tseo.

Ha ke pheha dijo tsa setso, ke atisa ho bitsa bo mmangwane le bo nkgono. Hobane ke bona be seng ke setse ka bona ba tla thusa ho pheha dijo tsena. Tjhe, ha ba qabane hobane lapeng ka ofela ra utlwana.

Hona ke hobane sebakeng sa mosebetsi, batho ba ba ngata mme ka ofela rona o ka thola hore ho re ba morabe o le mong. Ka hoo, diaparo tsa setso tseo re di aparang, tse ding ha dipate dintho ka ofela. Ke ka hoo ho thweng ba seke ba di apara mosebetsing.

Ditsha tse tlohelletsweng feela di baka dintwa ka hara setjhaba. Hobane Marena a rona a qetella a di rekisitse hobane ba bona ho se motho ya dulang moo. Hape matswantle ana a di fumana ka theko e tlase hobane Morena o se rekisa feela hore ho be le motho ya dulang moo.

Ha metsi a sa tswe dipompong, re leba didibeng moo re tholang metsi a kollang. Ho re re tle re kgone ho hlapa, re be re kgone le ho pheha ka ona.

Nka bitsa kopano mme ka ba elelliswa hore lefu ke moeti wa lelapa lefe kapa lefe. Hape ba hopole hore ha o hlahile lefu ka jareteng. Batho bana ha se hore ba tsamaya feela ka thapo, ba ya hlapa hore ba tlose senyama seo hore bophelo ba bona bo tswele pele le bona.

Nna ke bona ho le molemo hore selemong se seng le se seng ho dule ho etswa mokete malapeng ho hlabelwa badimo. Empa ho netefatswe hore badimo ba hlahelwang, ke badimo ba lakalletsa lelapa leo katleho.

Nka bua le lelapa leso mme ra reka sebaka kapa ra reka lesaka nqe nngwe hore di kgone ho ata hantle ka nepo.

Nna ke re ka nnete ho tla tswa ka thato ya motho. Hore yena a na o thabela ho dula kae.

Tjhe, ke bona e se ntho e ntle. Hobane ka hare ho lelapa le leng le leng o tlamehile ho be le hlooho ya lelapa. Haebane hlooho di le pedi, batho bano ba tlo jana hlompho mme ho sekaba le tswelopele.

Ee, ke ile ka kopana le bona mme ba mmalwa. E mong ke wa Lesotho kapa ke Mosotho, e mong ke mo-Xhosa. Dijo tseo ke neng ke di bona ba di pheha. Ke ile ka rata haholo wa mo-Xhosa ha a pheha monqosho, yo na wa Sesotho enwa o ne a phehile dikgobe. Ka natefelwa haholo ke ho bona ntho tseo.

Nna ke tlo pheha malamohodi le setampo se kopaneng le dinawa. Hobane ke a tseba batho bao ha ba kgutla lebollong, ba kgutla ba lapile mme ba fokotse haholo. Mme ke a tseba hore ba tlo natefelwa ke dijo tseo ba di bonang ke di phehile.

Diaparo tseo ke di ratang tsa basadi ba Sesotho, ke seshweshwe le thethana. Hobane seshweshwe se a bontsha hore mosadi ke motho ya tshwarang lelapa, a etsa hore ho be le mofuthu ka lapeng. Ha thethana yona e bontsha hore mosadi o ya boheha ebile ke semomotela.

Eya, bophelo bo tjena ko bo rata. Hobane bo bontsha hore o na le molao polekeng eo. Eya ke dula ho yona tulo e jwalo.

Ngwana ha qeta ho hlaha, ho a nyakallwa ho thabiwe, ho binwe, ho didietswa ho bontsha hore hona le bophelo bo botjha bo tlisitsweng lefatsheng. Hape ngwana a bontshwe kgwedi ho bontsha hore bophelo ba hae bo tjhatsi.

Dijo tsa setso di o natefela ebile di o hopotsa hore o hotse jwang, o hotse ka tlasa tataiso e jwang, mme lapeng moo o tswang teng ho jwang. Dijo tsena di pheuwa hantle ka metsi fela le letswai. Ha ho hlokahale hore ho kenywe ntho tsena tse ngatangata tsa sejwalejwale.

Eya, ke motho ya hlomphang baholo ba ka haholo. Mme dikeletso tseo ba mphang tsona, ke dula ke nahana hore nka di sebedisa kae ka mehla hore bophelo ba ka le nna bo tswelle pele.

Nka kopa moahisani wa ka ya e nang le koloi hore a mfelehetse a nkisa toropong. E be he ha kgwedi e fela re dudisana fatshe mme ke mo botse hore nka lefa bokae letsatsi le leng le leng leo a ileng a mfelehetsa ho ya toropong.

Tjhe, ke bona bo sa nepahala. Hobane ha ho bata ho a bata ka hare ho ona. Mme ha ho tjhesa le teng ho tjhesa haholo. Bophelo ba mokhukhung ka nnete bo kotsi.